Abafundi abangabadlali ngingabasekela ngokuthi ngibakhombise ukuthi empilweni, ngesinye isikhathi kumele uy'lwele into oyifunayo. Kumele usebenze kanzima, futhi uzethembe uma ngabe ungumuntu. Lokhu kuzosiza ukubakhuthaza ukuthi basebenze kanzima nabo bagcine sebefika ezingeni elincomekayo.

Yebo, ukhona umuntu engimaziyo owathola amathuba kwezemidlalo, wagcina esephumelele kakhulu kulo mkhakha, wakwazi ukuthi aqhubeke nempilo futhi wenza kahle kakhulu empilweni.

Uma ngabe isikole sinomdlalo owodwa vo, kumele loyo mdlalo ube wumdlalo ngisho abafundi abangawuthakasela. Uma ngabe kuwumdlalo abafundi abawuthakaselayo futhi bebona laba abadlalayo be abadlali abajabule abaningi, futhi abenza kahle. Nabanye abafundi bazofuna ukuthi bagcine sebewudlala lo mdlalo.

Izinhlelo zosizo noma izinhlelo zomphakathi ezilisekayo, ukuthi, umphakathi uwodwana uyabasekela kakhulu abadlali beqembu lami engilithandayo emphakathini wangakithi. Benza isiqiniseko sokuthi uma ngabe kunezinto abazidingayo, bayakwazi ukuthi baphose esivivaneni iqembu ligcine seliyitholile izidingo zazo.

Ngazizwa ngijabule kakhulu, ngazizwa ngiphelelwa namagama okuthi ngichaze injabulo engangiyizwa. Kuhle kakhulu uma ubona abantu bewina noma benza kahle empilweni.

Izinhlelo ezingase ziqaliswe ukuqeqesha nokuthuthukisa abasebenzi ukuze balungisele ukusingatha imicimbi emikhulu. Izinhlelo kakhulu ezemidlalo, izinhlelo zezekuthutha, nezinhlelo zezezindawo zokuhlala.

Imidlalo engingathanda ukuyibona ifakwe kulolu hlelo, imidlalo enjengebhola lezinyawo, ibhola lezandla kumantombazane nanokugijima.

Ngiyacabanga ukuthi zikhona izindlela ezithengekayo, nezimahhala, abantu abasha abangahlola ngazo izinto abazithandayo. Njengokudweba, ukuthwebula ividiyo, ikakhulukazi kwi-inthanethi uyakwazi ukukuthola lokho. Angazi noma eminye imiphakathi inakho yini lokho.

Ngicabanga ukuthi ezemidlalo zibamba iqhaza elikhulu kakhulu ekuthuthukiseni ukuphila kahle ngokomzimba, nangokwengqondo, ukusebenzisana, namakhono enhlalakahle entsheni, ngoba abafundisa ukuziphatha, ukuzigcina, nanokuthi uhlezi ucabanga izinto ezinhle.

Ngake ngaba yingxenye yomncintiswano wezemidlalo. Kona angizange ngiphume unombolo one, kodwa ngazama kakhulu ngoba ngakwazi ukuthi ngisize iqembu lami lenze kahle.

Umdlalo wamakhadi engangiwuthanda kakhulu isigunku. Ngangisithanda kakhulu isigunku, njengoba nje sasiphinde sifundise ukuthi akusikho ukuthi yonke into empilweni uma ngabe uyiqale ngamuva uyaphumelela. Akusiyo yonke into uma ngabe uyiqale ngakuqala uyaphumelela, kodwa impilo iyajika jika.

Iqembu lami engilithanda kakhulu nezimbangi zalo ezinkulu, umehluko omkhulu ezindleleni zabo zokudlala ukuthi, iqembu lami linokufaka abadlali abadlala kakhulu, kodwa liphuze ukubakhipha ngisho sebekhathele. Kanti izimbangi zalo zona, ziyashesha ukubaphumuza abalo.

Kuhle kakhulu ukuthi umuntu osemusha abenethonya elihle. Lokhu umuntu liyamgcina ukuthi ahlezi engumuntu ohamba indlela eqondile. Angeke uphile kahle uma ngabe uzoba nethonya elibi.

Yebo kufanele izikole zibambisane nezinhlangano ze-eSports noma izinkampani zemidlalo ukuze zinikeze abafundi amathuba. Ngoba uma ngabe benikeza abafundi amathuba, umfundi uyaba nesasa elihle, aqhubeke akhule, azimele.